Ga ke ise ke palame sefofane mme nka eletsa go se palama motlheng mongwe.

Sefofane se nka ratang go se palama ke melemo ya jet ya poraefete e akaretsang go boloka nako. Go nna motlhofo ka tsela e e kgethegileng go nna le sephiri se se nang le selekanyo go dira tiro e oketsegileng. Go nna le kgotsofalo e e tokafaditsweng le go fetoga fetoga le maemo mo go rulaganyetsang le go fitlhelela lefelo le oyang kwa go lona.

Ga ise ke bese, gonne ga ise ke tsamaye ka e dirisa.

Ke dumela gore dibese ga di kwa metseng e mengwe ka gore metse eo e na le dipalangwa tse di bonolo, mme ga e kwa metseng e mengwe ka ntlha ya ditsela tse di maswe.

Koketsego ya ditlhwatlhwa tsa tirelo ya ngwaga le ngwaga tsa tirelo ya dibese e e thusiwang kapa tlola e ama malapa a amogelang lotseno lo lo kwa tlase ka tsela e sa lekaneng e oketsa ditšhenyegelo tsa bona tsa botšhelo mme e ka nna ya ba pateletsa go batla dipalangwa tse dingwe tse gantsi di turang go feta. Koketsego e tla tlhatlhosiwa ditšhenyegelo tsa letsatsi le letsatsi tsa bapagami tse di ka nnang tsa baka go sa kgotsofalele ga setšhaba le ditshupetso. Fa ditšhenyegelo tse di kwa godimo tsa dipalangwa tsa dithoto di nna le seabe mo inflation-eng e anamang e amang mongwe le mongwe.

Go ya kwa Nigeria tsala ya me e tšhwanetse go tlhola ditlhokego tsa , book-a sefofane se se tšhwanetseng. Gologa e sa le kgale kwa boemela fofane. Go tsena go lahlela kgetsi tšhireletso le go pagama. Go tlhatswa bofaladi le mo nageng ya bone le kwa Nigeria. Tsaya merwalo mme o tswe kwa boemela fofaneng kwa Nigeria. Tsala ya me gape e tšhwanetse go dipalangwa le go netefatsa gore ba na le ditokomane tse di tlhokegang. Go latela di kgato go tla thusa go tsamaya sentle mo boemela fofaneng.

Dibese tsa mo lefelong la di tlamela ka melemo e botlhokwa mo setšhabeng ka go tlamela ka dipalangwa tse di sa tureng. Go rotloetsa go nna le seabe mo ikonoming le teka tekano mo setšhabeng. Le fa go ntse jalo gape ba lebane le dikgwetlho tse di jaaka go sa ikanyege go pitlagana thata matšhwenyego a pabalesego le dikgang tsa tikologo tse di amang batho ba ba mo kotsing.

Ga ke ise ke kopane le bothata bope, ka gonne ga ke rate go dirisa bese ga ke tsamaya.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese o baya pabalesego kwa pele, o maitseo, o buisana le batho ka tsela e e nang le matswela o tšhwara nako ebile o boloka koloi e le phepa. Di thusa gore go nne le mosepele o siameng wa go ya tirong ka go dira gore o kgone go pagama ka tsela e e babalesegileng tšhedimosetso e e thusang le go nna le semoya o amogelesegang, mme seno se dira gore maitemogelo a nne monate le go ikanyega.

diteraeke di baka dikotsi tse dikgolo go akaretsa le ditatlhego tsa ikonomi dikgoreletsi tsa ditirelo le matšhwenyego a babalesego. Bapalami ba ka nna ba lebana le mathata a dipangwa go sa phothulogile le go kgobega marapo. Diterekere gape di ka senya leina le dikamano tsa company. Mo kgannyeng ya go ngwala tiro ga badiri ba dibese ditiro tsa letsatsi le letsatsi tsa bapagami di a kgoreletsi pega mme ba ka nna ba kgaratlha thata go fitlha kwa bayang teng.

Dibese di tsamaya ka dithulaganyo tse di tlhomameng go tlhomamisa gore di ya ikanyega go tokafatsa ditsela le go amogela tlhokego ya bapagami. Fa bese e ema tlhola lebaka latela ditaelo nna o ritibetse mme o akanyetse ditsela tse dingwe fa go tlhokega, jaaka mopalami dirisa nako ka botlhale mme o kope ditshwantshoatso. Fa o se mopalami nna kelotlhoko mme o latele melao ya pharakano go tlhomamisa pabalesego.